Ha e le nnete-nnete, batho kaofela ba tseba hore nna ke motlotlo haholo ka ntho ena e ke e etsang. Hobane ha ke ba tshabise ebile ha ke ba patele hore sena e ke se etsang sona ke se rata kannete. Le ha ebe dintho ha di tsamaye hantle, ha ke fetole maikutlo a ka ha e tla ho papadi ena hobane ha e le nnete yona e mona ho nna pelong. Pelo ena ya ka ya teteana, e tlala lethabo haholo fela ha ke ipona ke ntse ke bapala mona, ke bona le batho hore ba e thabela nthwena e ke e etsang. Jwale hee mona mmusong kapa hona mona moo ke dulang teng, batho ba tseba hore nna ha e tla ho yona papadi ena ke ikemiseditse haholo ebile ba tseba hore ba keke ba nketsa letho ha e tla ho yona.

Ha e le nnete-nnete batswadi, ke bona ho le betere hore rona re e lokisetse tjheletenyana e nyenyana feela ya hore bana ba tsebe ho tswa le bona ba ye dibakeng tse ding ba yo bapala le tse ding dikolo. Rona mona sekolong ha ebe tjhelete e ne le teng, rene re tla leka ka hohle hore koloi e be teng e tla ba nkang e ba behe, ba be ba kgutle. Empa jwale ka hobane tjhelete e teng ke yona ena e siko, rene re kopa hle batswadi hore le hle le nke tjheleteng e nyenyana feela le lokiselletse bana bana. Re e qokelletse, re ikopanye re tsebe ho patala koloi e tla ba nka e ba behe, mme e ba kgutlise mona sekolong sena sa rona. E ba kgutlise le mahabo bona ba ntse ba bolokehile.